Munghana ndzi lombile swiambalo swa ndhavuko ya Mazulu hi mhaka ya leswaku a ndzi na yona swiambalo swa Machangana.

Loko hi ya ekhombyeni wa vukati hi nga hlawula ku ambala ti njhani ta xintu ta Vatsonga leswaku hi kombisa nhloko ya ntirho wa hina nkarhi wa ntsako ni ntokoto wa ndhavuko vavasati va nga ambala xibelani lexi hlayisekeke vavanuna va nga mbala tinjhovo.

a va ambali swiambalo swa kahle a va ha yimeli xinto xa hina va ambala swiambalo swo humesa miri ya vona swiambalo leswi swi nga hloniphekeki a va ambali swiambalo swa kahle.

Mina tanihi Mutsonga ndzi vona ku nga ri na nkingha loko hina Matsonga yi ambala swiambalo swa vanhu van'wanyana hina lani eAfrika-Dzonga hi tiko lerikulu leyi nga na mindhavuko yo hambanahambana swa pfuna leswaku hi fanele hi tiva ndhavuko ya vanhu van'wana a swi vuli leswaku loko hi tiva ndhavuko ya vanhu van'wanyana hi cukumeta ya hina.

Eka ndhawu leyi ndzi humaku ka yona vana va rhandza ku mbala ndhavuko wa Mazulu va tlhela va mbala swiketi swo koma na swikipa leswitsongo leswi swi mbariwaku i manguva lawa.

Munhu loyi a nga loveriwa hi n'wanuna u fanele a tshama nkarhi wo leha a nga se ya nghenelela vukati.

lexi xitsundzuxo lexi ni nga ta va nyika xona a ndzi ta va byela leswaku a ku na xihoxo loko u tshama u ri hava n'wanuna u nga ha swi lavi ku nghenelela mucato kambe lexi ni nga ta va hleketisa ka swona ku va nga ti khomeleli endzhaku hi mhaka ya ya nuna wa vona loyi a nga lova ina a va va rhandza kambe vutomi byo ya mahlweni.

Ndzi ta pfumela hikokwalaho ka leswaku munghana wa mina u fana na sesi eka mina manana wa mina i manana wa yena tatana wa mina i tatana wa yena se ni loko a kombela leswaku u kombela mana wa mina a n'wi heleketa eka riendzo ra n'wana wa manana a ndzi ta pfumela ndzi tlhela ndzi va byela manana leswaku munghana wa mina u kombela ku pfuniwa ina naswona mhani a va nga ta ala.

Nkoka wa mavito ya swivongo eka ndhavuko wa Machangana i leswaku u fanele u ti tiva leswaku u mani u huma kwini ndhavuko wa wena u ri yini hi wena.

Mavito ya xivongo ya na nkoka swinene hikokwalaho ka ku ri u kota ku swi tiva leswaku u huma kwini u kota ku swi vona leswaku ndhavuko wu sukela kwini.

lonkulu a ndzi ta hlamusela n'wana leswaku nkoka wa mavito ya xivongo ya na nkoka swinene ya ku komba leswaku u huma kwini ya ku komba leswaku hi wena mani ya ku komba leswaku u landzeriwa hi vo mani ya ku komba leswaku vokokwa va hina va hundze kwini.

munhu loyi a humaku eka ndhavuko wo hambana xo sungula lexi a ni a ndzi ta xi endla a ni ta fanisa a ni ta n'wi fambisela hi xivongo xa xa vakwe ndzi n'wu komba leswaku loko u ri Muzulu mi endla hina hi ri Machangani hi endla mavito ya xivongo swa fana swilo leswo hi ni n'wu komba leswaku hina swa hina swi endliwa njhani na yehe a tlhela a ni hlamusela leswaku swi huma .

A ndzi ta hlamusela leswaku xana wa n'wu tiva Yeso xana u mu amukerile Yeso xana wa swi tiva leswaku Yeso u amukeriwa njhani ndzi n'wi komba leswaku Yeso yena musunguri na na muheteleli wa misava Yeso hi yena a a pfulaku lwandle Yeso hi yena a endlaku swilo leswi swo tala Yeso hi yena lweyi a nga na matimba a ndzi ta mu hlamusela leswo.

Swiambalo swa ndhavuko leswi a ndzi ta swi xava hi swa ndhavuko wa machangani. A ndzi ta xava masandhazi yo basa ya nga na vuhlalu, ndzi xava xibelani ni xo saseka lexi nga na mihlovohlovo yo hambana, ndzi xava xikipa xo basa, ndzi tlhela ndzi faka nceka ndzi nga rivali vuhlalu.

Loko munhu a cata u fanele leswaku a ambala masandhazi, a ambala xibelani, a ambala xikipa, a tlhela a ambala vuhlalu bya laha xisutini leswaku a tikomba leswaku i n'wansati wa xiviri, i n'wasati loyi a nga tekiwa. Naswona a va na vuhlalu laha enkolweni, van'wani va tlhela va va na vuhlalu laha emavokweni.

A ndzi ta byela munghana wa mina leswaku ndzi tirhisile njara, ndzi tirhisile na nayiti, ndzi tlhela ndzi tirhisa na vuhlalu byo hambanahambana. Ndzi rhungelela ndzi rhungelela ndzi karhi ndzi hlanganisa vuhlalu lebyi hinkwabyo. Ndzi karhi ndzi tirhisa tindlela ta xikhale, leti vakokwana va nga ndzi dyondzisa swona. Ndzi n'wi kombisa leswaku ndzi hlanganise njara ndzi tlhela ndzi faka na vuhlalu byo hambanahambana, ku byi endla byi va bya muhlovo wo hambanahambana.

Leswi a ndzi ta n'wi hlamusela swona, a ndzi ta n'wi byela leswaku ndzi nga n'wi dyondzisa kambe ndzi nge swi koti ku teka xibelani xa manana. Ndzi nga n'wi dyondzisa hi xibelani xa mina, leswaku ndzi nge swi koti ku teka swilo swa vanhu lavakulu. Ndzi tlhela ndzi n'wi ambarisa xa sesi ndzi n'wi komba leswaku ku ciniwa njhani. Ndzi nge teki xa manana wa mina.

Vavanuna va fanele ku ambala tinjhovo, va ambala na masandhazi. Van'wani va ambala maburuku va tlhela va ambala tihembe leti nga fanisiwa minceka ya xichangani.

Vavasati va fanele ku mbala swibelani, va fanele ku mbala masandhazi, va ambala swikipa swa muhlovo leyi fambelanaka na swibelani swa vona. Va fanele va ambala minceka, va ambala vuhlalu bya laha xisutini, vuhlalu bya laha emavokweni, vuhlalu bya le nkolweni.

Nqambi leyi ndzi yi rhandzaka i Thomas Chauke. Loyi a yimbelelaka tinsimu ta xichangani, tinsimu to tsokombela, tinsimu to vulavula hi rirhandzu, hi vutomi na hi swilo swo tala.

Mina ndzi rhandza vuyimbeleri bya kereke. Ndzi rhandza ku yimbelela hi Xikwembu. Ndza swi rhandza swinene ku tiva swo tala hi Yeso, u tlhela u xi dzunisa masiku hinkwawo.

Nkoka wa vuyimbeleri bya ndhavuko hileswaku vanhu lavantshwa va kota ku swi tiva leswaku ndhavuko u huma kwini, ndhavuko i xilo xa njhani. Vanhu va swi kota ku endla leswaku nkarhi wun'wani na wun'wani loko ku ri na mitlangu ya xintu ku ririsiwa tona tinsimu leti.

Ndzi rhandza ncino lowu va wu vitanaka leswaku i swiseveseve. Swi ciniwa hi vavasati va kha va cina xibelani va karhi va ti tsakisa.

Dyondzo leyi ndzi yi kumaka eka tinsimu ta ndhavuko wa Vatsonga hileswaku, munhu u huma kwini, munhu ndhavuko wa yena u n'wi byela yini, munhu u kota ku tiva leswaku xintu xi sukela kwini, leswaku hi huma kwini, hi va mani hina, ndhavuko wu hi pfuna ku tiva sweswo. Wu hi dyondzisa leswaku hina hi suka kwini naswona hi ya kwini ri machangani, leswaku vuxaka bya hina, ririmi ra hina, ri nge he fi hambi ko endleka yini.